Indlela endingayinciphisa ngayo ke mna indlela yeintanethi, ngoba nakwaba bam abantwana bayandazi, akho mntana uvumelekileyo abe nefowuni ngoMvulo de kuyofika uLwesihlanu. Ifowuni umntu uyifumana ngoMgqibelo nangeCawa. Nalapho ke phofu ke ndifake iephu apho ebizwa ukuba yi-parental lock, apho ndikwazi ubona uba ungena phi, wenzani, udawunlowude ntoni. Xa udawunlowuda ke futhi ndiye ndibone nam udawunlowuda ntoni, ibe ndim ozothi hayi qhubekeka udawunlowude ngokuba ndivume kwelam icala kweyam ifowuni, kungenjalo ndithi no andivumi I decline. Ke ngaloo ndlela leyo ndiye ndikwazi ukubona uba into abayenzayo ithini efowunini. Ndiye ndibasikele nexesha kwakule ephu yam ndiyisebenzisayo ezothi uba ngosuku oluthile two hours okanye iiyure zibe ntathu umntu esebenzisa ifowuni.

Hayi mhlobo wam, kaloku kwiPOPI Act singakhawuleza simfumane umrhanelwa ngokuba sivule ityala. Futhi le nto kumelezeka nathi siyiposte phaa kwi-social media khona ukuze azobona uba bayeza abakwantsasana abazowuphanda obu bugebenga abenzayo, khona ukuze azowuyeka lo mkhuba awenzayo angazube aphinde awenze nakubani na.

Uye ubabhlokhe bonke abantu abenza izinto ezinjalo, oozungulichela abasoloko befuna ukuntlontana nabanye abantu. Uyambhlokha umntu kungenjalo uyaripota iakhawunti yakhe. Kuye kuthi ke loo social media account oyisebenzisayo okanye ayisebenzisayo yena ibhlokhwe ingaze ibe iphinde isebenze.

Kwaye kwaba lula kakhulu ngoba kaloku ngoku ulwazi lunintsi kakhulu apha kwi-intanethi malunga nezifundo zabantwana kunye nezinye izinto abazidingayo khona ukuze baphuhlise ulwazi lwabo kwizifundo. Kulula kakhulu ngoba uye usetshe nalapha ubone uba lo msebenzi awufunayo ungulona umsebenzi. Futhi ke ootishara ngeli xesha le COVID bebethumela nemisebenzi ngefowuni batsho uba yenza intwethile, ngexesha elithile siyadibana bazokwazi ke ngoku baye baxoxe loo mba waloo msebenzi lowo. I-intanethi isisebenzele kakhulu ngoba iwenza umsebenzi ube lula kakhulu.

IWi-Fi e-free ilungile kodwa ke inalo icala elibi ngoba kaloku abantu baloo Wi-Fi bayakwazi uye bafumane iinkcukacha zakho zento enokwenza nemali, i-banking details zakho ukutsho kunye ne-location yakho apho abantu abanobugebenga bangakwazi ukufumana khona. Yona ilungile xa uthi uyisebenzisa kodwa ke kofuneka ube ngumntu ophaphamileyo uzokwazi uthi xa uyisebenzisa ufake nezinye izinto ezizokhusela wena. Izinto ezifana noo-antivirus, oo-VOP, into ezokwenza uba ikwazi ukukhusela ngalo lonke ixesha.

le nto intoba ndide ndidandatheke kodwa ke ndibonile iziphumo zimbi, zimbi kakhulu. Ngoba abanye bade bathathe imiphefumlo yabo, umntu abe umntu uthethwe kakubi kula makhasi onxibelelwano. Okanye umntu uthethe into embi ngaye ngomzimba wakhe nendlela abukeka ngayo. Imbi kakhulu into yokuhlukunyezwa ngumntu futhi ube ungamazi nokumazi okanye omaziyo kakade afike apho azobhala izinto, abhale izinto ezingezizo, izinto ezikrukruthekisa umphefumlo. Ibuhlungu kakhulu yona.

WhatsApp, njengam mna ndinayo. Xa ndifuna ukugqithisa umyalezo kubantwana basekhaya sinegruphu eyeyethu, nditsho ndikwazi ubaxelela loo nto ndidinga ubaxelela yona malunga nezinto ezenzekayo ndingaxeleli mntu ngamnye ngamnye. Kunye nomama simfakile, ikhona igruphu esinaye apho sifake khona umama ukwenzele xa kukho into esifuna ukumchazela yona okanye sifuna ukubuza nto ayiphendule phaa phambi komntu wonke. Kungenjalo sibe nayo nenye igruphu yamanye amalungu osapho lwethu apho kuzochazwa khona iinto ezifana nemiphanga, iingozi, iinto zokuba sixhasana njani kwinto ezinokwenza nemisebenzi, njalo njalo.

igruphu ngoba uvele uye pha phezulu ku-chats, uye uprese kulaa ndawo inomnqamlezo, izokunika ezinye ke ngoku izinto onozikhetha. Uzothi create group, uye ufake ke ngoku ukhethe abo bantu ufuna babe kwigruphu yakho.

Noozungulichele basoloko bajonge ithuba apho umntu azobe ebhala izinto ezinjalo, bakufumane khona. Futhi ke bayayisebenzisa nanendlela into yoba basebenzise indawo okuyo khona ukuze bazokhawuleza bayoqhekeza kwakho ube wena use-mall okanye kuloo ndawo ukuyo, bahambe ke ngoku bayokwenza loo mikhuba yabo. And futhi ke naloo ndlela iye ikwenze nawe eyakho impilo ibe sesichengeni ngoba oozungulichele baye bakufumane kanye kuloo ndawo othi ukuyo, uzobe ufake indawo uba uphi wenzani.